Tjhe nna tsena tsa social media nako e ke behang ka letsatsi re ka re ae hora le hora nna kea kena social media kea kena Internet-eng tsatsi le leng le le leng. Haona tsatsi le fetang ha ke kena le teng be ke itjhebetse tsa bo dipolotiki hore naha ya rona e buswa ka tsela e jwang, ke shebile tsa mesebetsi ke shebile tsa moruho, then ke shebile mefuta ya mesebetsi e teng. Then ke itjheebela tsa thuto then hape ae tsa entertainment tsena tsa di celebrity mohlomong nka re bo thirty minutes, le teng kea sheba feela le teng ke sheba bolo.

Tjhe nna password ya ka ya Wi-Fi ke e fuwe ho tloha lebenkeleng moo ke e kentseng teng. Ke ile ra thola SMS e mphang yona password ha ke ka ba ka e tjhentjha yona e hlile e thatha, mara se ke e tseba ka pelo le ka hloohong e teng yona ha e sa nsokodisa.

Tje nna ke e bona e le amme hantle, empa nka tjhentjha karabo ya ko ka hore kae kae e qetile menyetla ya mesebetsi cause ba bang ba batho ba phela ka yona ho ema ditopong ba rekisetse tsona dikoranta kapo tsona di magazine-e. Batho ba na ba di etsa ne ho hiruwe batho ba bangata so e la etsa hore batho ba bangata ba lahlehelwa ke mesebetsi ha o kena di marangrang ana Internet, hobane mona se re di thole ha bonolo motho o kgona ho di etsa ka computer mo dutseng teng, mme re di bona re le bangata. Ha di sa tshwana le ho hane bo ne ka bang tlamehile o ye seterateng hore o ka thola koranta ena o tlo tsebe ho thola ditaba tse etsahalang ka hara naha ya hao kapo sona selehae ka tikoloho o dulang ka hare ho yona.

Nna sebini sa ka se ke se ratang ke Matumane kapo ena DJ Maphorisa o thusa batho ba bangata haholo hore ba kene Indastering ena ya mmino.

Tjhe nna chatbot kea e thabela haholo ke bona e nsebeletsa, mme ke bona ke thabela yona hobane e bobebe haholo. O kgona ho bua o sa tshoha hore motho o shebile ka mahlong hoba ke le motho a ditlhong nyana kae kae, so chatbot e nsebeletsa hantle ke kgona le ho araba dintho hantle.

Tjhe ho na le ntho tse tse bitswang di charge-ara tsa di router, charger-ra tsena di ya rekiswa bo PEP mane di etsa bo three hundred. Nna ke itheketse yona hore motlakase ha o wele ke sebedise yona, tjhe yona ha o e charge-itse e nka ho roba tse ka bang di eight hore e charge-e ntho ya hao e sebetse ka baka la load shedding, and-a load shedding haona mohla e tlo nka eight hours.

Motswalla ka bolo ke papadi enngwe e monate e kopanyang ditjhaba, bolo e etsa hore o lebale ka mathatha ao hohle kapo indaba ho ke taba hobane nna ke e ratile hobane ne ke e bapala ke sa tla ke hola. Ke bolong mara ke bona e le papadi enngwe e kgonang ho kopanya merabe ena kaofela ya Afrika Borwa mona kaofela ha re shebelletse bolo rea thaba. Ebile e monate ka yona ke hore ha e na kgethollo ena ha e na kgethollo.